Uma udinga ukufaka isicelo se-UIF, kudingeka ukuthi uye ehhovisi labasebenzi eliseduze nawe. Kukhona ifomu abazokunikeza lona ukuze uligcwalise bese uyababuyisela. Emva kwalokho, bazobe sebecwaninga konke ukuthi ugcwalise kahle bese ekugcineni bakufakela imali yakho ebhange elikhethwe nguwena.

Izinkampani azinikezeli inkokhelo eyengeziwe uma uyeke umsebenzi. Kepha uma uxoshiwe ilapho khona uthola inkokhelo ye-UIF.

Umfundi wasenyuvesi oqala ngqa ukuvula i-akhawunti, kumele ebheke kuqala izinkokhelo eziphansi ukuze uma esebenzisa i-akhawunti yakhe kungambizi kakhulu.

Uma uthathe umshwalense wesikhathi esithile, lokhu kuyasiza ngoba ukhokhela isikhathi lapho uwudinga khona umshwalense. Kepha kungenzeka uthi uqeda kuphela umshwalense ube uvelelwa umshophi, kanti umshwalense wempilo yonke wona ugcina uzizwa engathi ukhokhela into engekho uma ungavelelwa ilutho. Wona muhle ngoba ngaso sonke isikhathi uyazazi ukuthi unomshwalense noma kungenzeka ini, noma kuphi.

Noma ngingeke ngithi kugweme ukusebenzisa amakhadi okukweleda, kodwa kufanele ube nendlela efanele yokuwasebenzisa. Ungawasebenzisi kakhulu ngoba futhi ukuwasebenzisa kubuye kusize uma usudinga ukuthatha izikweletu ezinkulu ezifana nezikweletu zendlu noma zemoto.

Ingabe kumele ngilinde isikhathi esingakanani ngaphambi kokuba ngazi ukuthi umshwalense senginawo noma kungenzeka ini uzobe usuthatha izinyathelo ezifanele?

Umehluko omkhulu usemalini ekhokhwayo kanye nezinto abaxhasana ngazo uma usuvelelwe umshophi.

Umakhelwane engafaka isicelo noma ebuze imshwalense ehlukene. Uma esezitholile izimpendulo zemibuzo yakhe, engabe eseqhathanisa phakathi kwaleyo mshwalense abuze ngayo, bese ekhetha owodwa ohambisana naye.

Izinguquko engabe, engingazenza uma sekwenzeke ngishade noma ngithole umntwana, ukuthi ngiqale ngifake umndeni wami loyo omusha kwipholisi yami.

Ukuze abasebenzi befake i-UIF, kumele beqondane nehhovisi labasebenzi eliseduzane nabo. Kukhona ifomu abazokunikezwa lona ukuba baligcwalise. Emva kwalokho, bazobe sebecwaninga ehhovisi ukuthi konke konke, yonke imininingwane ilungile bese bazobe sebefaka imali kubasebenzi ngamunye ngamunye.

Lapha kumele uthole incwadi emsebenzini yokuthi usathathe ikhefu lokuyoteta. Bese le ncwadi uhamba nayo uya ehhovisi labasebenzi elisondelene nawe, kukhona ifomu ozoligcwalisa belihlanganise nayo le ncwadi.

Sawubona ma. Ngiyaziswisa ukuthi ujahile, kodwa kuzomele ngikwazi ukuthi ngikuchazisele kabanzi lokhu. Ngizocela ungibekezelele ukuze singabi nezinkinga ekuhambeni kwesikhathi.

Ngingaka amaphepha amancane anayo yonke imininingwane yosizo engiphisana ngalo. Ngaleyo ndlela ngithi, ngizothi ngifika emntwini uzobe esenalo ulwazi lokuthi ngikhuluma ngani futhi ngiphetheni. Yena engabe esebuza lapho angaqondisisi khona.

Amabhange ayanikezana ngezinhlobonhlobo zezikweletu, okufaka nezikweletu zokufunda. Lokhu kuyasiza ukuthi, ukuzitholela isikweletu sokufunda kuyasiza ukuthi umfundi angabi nengcindezi yokuthi ukweleta imali, kepha efunde kahle aze ayoqeda. Kanti ubungozi bale zikweletu ukuthi ziyakhula, kanti kungenzeka ukuthi uma uqeda ukufunda ungatholi umsebenzi, kanti isikweletu sona siloku siyakhula.